Zingasiza ngokuthi zibone kubantu abadala bewafaka futhi bezigqoka lezi ngubo, futhi zingasiza ngokuthi mhlambe ezikoleni kube nengxenye efakwayo ebasizayo ukuba babone ukubaluleka kwamasiko abo. Babone nokubaluleka kokungabi namahloni ngobuntu babo, ngamasiko abo, nemvelaphi yabo. Kanti futhi zingasiza ngokuthi zazise lezi zinto ngokuthi zifakwe ezintweni zomphakathi ezihilela amasiko, ezihilela ukuvunula, ezihilela mhlawumbe nokubonakalisa nokuziqhenya ngalokho oyikho nalapho osuka khona.

Umbuzo mhlawumbe ovame ukuba khona ukuthi yini ehlukile ezokwenzeka noma yini ehlukile engizobuya ngiyiyo uma ngibuya ukuyosoka? Ngakho mina ngiyaphendula futhi nginikeza iseluleko esilula ukuba akukuningi kakhulu ukushintsha kodwa kunalokho isimo sengqondo esishintshayo indlela obheka ngayo izinto, ukuzimisela kwakho njengomuntu, njengendoda kanye nokubhekisisa kahle izimo. Ikona okushintshayo futhi kukusize ukuthi usebenzise ingqondo nezimo ezihlukahlukene ngendlela efanele ngozuzisa wonke umuntu ongaphansi kwakho njengendoda.

Cishe lokhu ngingakwenza ngokusiza ngezindlela ezingokoqobo. Ukubuza mhlawumbe lowo mndeni ukuthi yini oyidingayo ngaleso sikhathi. Mhlawumbe ukusekelwa ngokwezimali, ukusekela ngokwezinto ezingokoqobo, mhlawumbe ukubathutha ubayise ey'ndaweni ezahlukahlukene edolobheni lapho badinga ukuthenga khona izinto zomngcwabo. Kanti futhi nokungenelela nokusiza lapho kudingeka ukuthi kugcwaliswe amafomu, lapho kudingeka ukuthi kuhilelwe amalunga omndeni. Konke lokho kungaba iy'ndlela ezingokoqobo engingasiza ngazo.

Ngicabanga ukuthi izindlela ezingabanga ukuhlukana nazo le zinto kungayenza ukuba kube nezingxabano mayelana nendlela esingathwa ngayo imingcwabo. Kungayenza futhi ukuthi kungabi nokuzwana ekusingatheni leyo mingcwabo. Okubalulekile ukuthi kuhlonishwe ukusizwa nesizukulwane esesingesihle ukuba sihloniphe lesisenzakalo esenzekayo, futhi sibone nokubaluleka kwalawo masiko ahambisana nomngcwabo aqonde futhi kungani kwenziwa lawo masiko aqonde nokuthi usukaphi, kungani abalulekile. Ukwenza kanjalo cishe kungasiza nabo bakwazi ukuthonyela ekutheni bathembekele kuwo noma bawasebenzise lawo masiko.

Kunomthelela omkhulu ngoba izinto esizidlayo yizona ezenza umuntu agule, yizona ezenza umuntu abe nezinto ey'ningi emzimbeni ezingalungile. Ngakho kunomthelela ekutheni ukhethani lapho udla futhi kuba nomthelela omkhulu emzimbeni wakho. Abanye abantu bahlezi bekhathele, abanye baye bathole izifo ezahlukahlukene. Konke lokhu kuhambisana nokudla esikudlayo nohlobo lokudla engikhetha ukukudla. Konke kungagwemeka uma ngizimisele futhi ngifunda ngibe nolwazi mayelana nokudla engikudlayo nokudla engikukhethayo.

Indima engadlalwa ngabaholi bokuthomba kwelakaZulu kanye nekwaXhosa kungaba mhlawumbe ukufundisa amakhono abalulekile okwazisa umsebenzi, ukusebenza kanzima, ukusebenza ngezandla, kanti futhi nokubaluleka kokuhlonipha abanye abantu, nokuba umuntu onedumela elihle emphakathini. Owaziwa ngezinto ezinhle hhayi umuntu okhuthaza izinto ezibheke eceleni. Kanti nokubaluleka kokuphatha abantu besifazane ngendlela kubalulekile njengenhlonipho nenesithunzi.

Izinzuzo ukuthi lokhu ukudla okusheshayo, okutholakala kalula, futhi esikhathini esiningi kushibhile, kodwa izithiyo ukuthi lokhu kudla akunomsoco, akusuthisi, futhi akukulondolozi ukuphila, futhi ngesikhati esifanayo kukhuthaza ubuvila ngenxa yokuthi abantu abaziphekeli. Ngakho ukudla kwamasiko kuyasiza kakhulu ekutheni kube nomsoco futhi kusiza ekutheni kulondoloze lelo siko, kanye nokubaluleka kwalokho kudla ukuze nezinye izizukulwane zikwazi ukukuthola lokhu kudla.